Nṋe ri vhona uri kha vhupo ha mahayani mishonga i kho ṱahela ende i kwama nga mannḓa vhadzulapo vha vhupo ha mahayani siani ḽa u lozwa vhutshilo a vhathu zwi songo tea vhathu vha lovha zwi songo tea nga nṱhani ha ṱhahelelo ya mishonga dzi kiḽiniki muthu uya a tshi kho lwala ha pfhi ahuna mishonga zwi sia zwi si zwavhuḓi kha vhathu vha vhupo ha mahayani vha lwala zwi songo tea.

Ndi vhona uri muvhuso u tea u ita uri zwikoloni hu vhe na vhaḓivhi kana vha khuthadzi, vhane vha nga ḓisa thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho kha vhana vhane vho ḓi hwala. Ngori vha a farwa nga mitsiko vha ya bvafha nau ya zwikoloni nga nṱhani ha mitsiko ubva kha vhaṅwe vhana, ndi vhona uri thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho i funa uri i vhe hone zwikoloni.

Nṋe ndi ḓivha uri khondomu u i shumisa u ḓi tsireledza na u tsireledza vhaṅwe vhathu, i dovha hafhu ya thivhela u pfhukiselana nga malwadze a phirela a malwadze a sa fholi. I dovha hafhu ya tsireledza u ḓi hwala ha musi vhathu vha tshe vhaṱuku.

Hai nṋe ndi vhona uri a zwo ngo tea, ndi ngazwo ndi tshi ri hai. Ngauri mishonga i tea uri i ṱoliwe uri yo lugelaho na u nga ṅwiwa, nahone i nga fhodza na. I dovha hafhu ya ṱolwa na tshikalo tshine ya nga ita muvhilini wa muthu, ngori miṅwe mishonga iya huvhadza iya lwadza ya vhulaya zwamba uri i tea uri i ṱholiwe hu vhe na vhutanzi vhu no farea uri mushonga uyo u kho shuma zwone na u khoya u fhodza muvhili na. Nahone uyo mushonga a u khosi maṅwe malwadze na.

Nṋe ndi vhona uri musi muthu o ḓi hwala a tshe muṱuku, tshitshavha a tshi mufari zwavhuḓi naluthihi tshitshavha tshi a nyefula muthu, tshitshavha tshi amba muthu, tshitshavha a tshi na thikhedzo na nthihi tshi vhona uri tshi vhona u nga vhu matshelo ha muthu ho fhelela hanefho musi o ḓihwala. Zwine zwa amba uri tshitshavha atshi ṱanganedzi muthu o ḓihwalaho a muṱuku, tsha munyefula a tshi amba naye zwavhuḓi, tshi vhona uri o khakha nahone u ḓo gudisa vhaṅwe vhana u ḓi hwala a tshe muṱuku zwine zwa amba uri asi zwavhudi u ḓihwala a muṱuku.

Ee muthu a tshi kho nyaga u ya dzi thavhani, o tea uri avhe o ambara zwiambaro zwo lugelaho oyo u gonya dzi thavha. O fara maḓi, o fara zwiḽiwa, o fara zwoṱhe zwine zwa nga mu thusa u ḓi tsireledza musi arali hangavha na khombo ya unga wa dzi thavhani, muthu oyo u fanela uvha o ḓi imisela oyo gonya dzi thavha, u funa uvha o fara na tshibogisi tshavha tsho fara zwithu zwine anga ḓi thusa ngazwo musi lwa fuvhalo, musi muthu o wana fuvhalo anga ṱavhanya a ḓi thusa vhunga o fara zwoṱhe zwishumiswa dzoṱhe tshumelo dzine anga ḓi thusa ngazwo u ṱavhanya.

khombo ndi ya uri dokotela a siho mulayoni u ḓo vhea vhutshilo ha vhathu kha khombo nga uri ha na tshenzhemo ya mishonga, ha na mabammbiri na zwa uri mushonga une a kho ni fha wo lugela u ṅwiwa nga muthu kana nga zwifuwo ini ni ḓovha ni sa zwiḓivhi. Zwine zwa amba uri dokotela a si ho mulayoni ringa mu vhona nga sa vha na vhuṱanzi na zwine a khou ita, ngo sa vha na mabambiri oṱhe o fhelelaho a mulayo, ringa zwi vhona nga soko dzhia mushonga a ni fha uri hoyu hango zwi yela tshikoloni a si zwawe.

Ee ndi vhona uri pfhumbudzo yo i na vhuṱhogwa vhuhulu nga maanḓa, ngori i thusa kha vhana vhaṱuku uri vha zwiḓivhe uri vhuteamuṱa ndi mini nahone zwi nga vha shumela hani zwinga vha thusa hani ngori vhunzhi ha vhana vha soko yo ita vhuteamuṱa vha sa ḓivhi masiandoitwa na zwa uri zwi shuma mini na zwa uri zwi ngavha zwi nga vha thusa hani. Zwi amba uri arali havha na pfhunzo kana pfhumbudzo zwikoloni zwinga vha thusa nga maanḓa uri vha zwi ḓivhe vho khwiṋe kana u zwi pfhesesa vhu khwiṋe.

Nṋe ndi vhona uri ni tea uri ndi tshivha na muṱangano na MEC ni vhe no fara zwililo zwoṱhe zwa vhadzulapo, ṱhoḓea dzoṱhe siani ḽa zwa mutakalo khaedu dzine vhadzulapo vha kho ṱangana nadzo vhusiku na masiari musi dzilafho ḽitshi kho konḓa kiḽiniki i kule. Na zwori musi kiḽiniki i tsini ni ḓo i farisa hani ni ḓo, ni ḓo i ṱhogomelisa hani na zwa uri i ḓo ni thusa nga maanḓa kha sia ḽa zwa mutakalo ḽi vhuedza vhunzhi ha vhadzulapo vha ne vha dzula hanefho kha vhupo honovho.

Ee tsumbadwadze hedzo dzi katela u ḽuza muvhili, muvhili uya thoma u sekena na u dzulela u ya nḓuni ṱhukhu u bvisa maḓi na na u ḽa lokalulaho, mabiko, u pfha uswa ndi dziṅwe dza nga tsumbadwadze.

Ee zwi kho thusa nga maanḓa u ḓisa zwiḽiwa zwikoloni, ngori vhunzhi ha vhana mahayani vha ḽa zwiḽiwa zwisina pfushi. Vha ḽa zwiḽiwa zwiṅwe zwine zwa zwa vhalwadza zwa malwadze o imaho ngauri, tshiṅwe tshifhinga zwino zwiḽiwa zwa tshikoloni zwo ṱoliwa nga vhaḓivhi nahone zwi na pfushi yoṱhe ine ya ṱoḓea muvhilini wa muthu.

Ndi ḓivha tshaka dzi no swika tharu, ine ya katela u to ṱhavhiwa nga dzhekiseni, u pangiwa ḓiraṱa nga ngomu tshanḓani iḽa ine vhathu vha i vhidza nga luambo lwa tshiisimane.

Ee nṋe ndi vhona uri a zwi kho itiswa zwone vhathu a vha tea uri vha khethululiwe vhuholefhali vhoṱhe avha fariwe u lingana na vhaṅwe vhathu. Zwine zwi nga ita ndi zwa uri vhathu vhane vha vha na vhuholefhali kha vha vhe na fhethu havho ho khetheaho, hune vha ri vha tshi dzhena dzikiḽiniki hu vhe hu na fhethu ho tshimbila dzi wiḽitshea, hu na fhethu hune vha ḓo dzula hone hune ho khethea hune a vha nga thithisisiwi nanga muthu na muthihi. Fhethu hune zwa ita uri na musi vha hone vha ḓi pfe uri vha khou tshila kha ḽifhasi ḽa zwino.

Nṋe ndi tenda uri a u vhe na vhuteamuṱa u kona u langa tshiimo tsha zwa mbebo, u langa u ḓihwala ha vhana vha tshe vhaṱuku zwi amba uri vhuteamiṱa vhu kho thusa nga maanḓa, u thivhela u ḓi hwala ha vhana vha tshe vhaṱuku zwikoloni kana mahayani.

Ee ndi nga mu fhindula uri o dzhia tsheo yone yone, ya u nga ita zwa miteamiṱa uri zwi ḓo mu thusa uri a kone u fhedzisa ngudo dzawe, a kone u phasa murole wa vhufumi na vhuthihi a si na ṅwana nahone zwi ḓo mu thusa matshelo musi a dzhena mbingano a si na ṅwana a tshe muṱuku zwa amba uri, ndi nga to mu vhudza uri o dzhia tsheo yone yone yo ita zwa vhuteamiṱa.

Nṋe ndi vhona uri ndi u shaya nḓivho, ndo vhona nḓivho ṱhukhu uri muthu anga kona u tshila ana tshitzhili. Zwi amba uri a vha na nḓivho ine vha thusa shumisa uri musi muthu a na tshitzhili a zwi ambi uri matshelo kho vuwa o lovha, zwi kho to amba uri u funa u tshila nga u tevhedza dzilafho fhedzi a zwi ambi u guma ha vhutshilo a zwi ambi uri muthu a ḓihaṱule vhutshilo.

Nṋe ndi vhona uri u funa uvha na pfunzo u funa uvha na u vhoniwa ha vhaḓivhi, uri vhathu vha kone u vha na nḓivho yo ṱandavhuwaho siani ḽa u ṱhogo, ḽa u u ṱhogomela hu fanela u vha na nḓivho ya uri vhathu vha ḓivhe uri u ṱhogomelwa kana u ṱhogomela ndi zwa ndeme nga maanḓa u fhirisa zwithu zwoṱhe.

Ee tsumbadwadze dza COVID-19 dzi katela u swa, u vha na temperature dzi re nṱha dzo kalulaho, u vha na u pfha uswa.

Ee khaedu khulwane ndi ya uri vha fanela uri vha swike fhethu afho nga tshifhinga, vha dzhie vhathu vha iswe fhethu ho vhulungeaho hune vha ḓo wana zwiḽiwa vha ḓo wana fhethu hune vha ḓo eḓela hone musi wa khombo. Zwine zwa amba uri vha thusa u ṱhangeli vha na mushumo muhulusa une vha fanela uri vha vha ye fhethu hune ha vha na tshiwo nga tshifhinga, vha thuse vha thusedza nga maanḓa kha u dzhia vhathu vha tshi vha isa fhethu ho vhulungeaho.

Zwine nda nga ita zwone ndi zwa uri ri ri ime u ita vhudzekani, nga murahu ha tshifhinga riye ri vhone dokotela kana kiḽiniki uri hu ngo vha na malwadze o pfhukelaho na, a hu ngo vha na u ḓihwalana ha muṅwe muthu henefho. Zwine zwa amba uri funela uri ri ḓivhe uri kha uvho vhudzekani a hu ngo vha na u ḓihwala na.

Heyo ndi dzangalelo ḽa vhuḓi ḽo phulusa vhathu musi vha kha tshiimo tsha mulilo, fhedziha mulilo ndi tshithu tshine tsha o fhisa nga maanḓa tshiya vhulaya tshi khombo nga maanḓa, mara u ḓi wana u tshi kho phulusa vhathu matshilo a vhathu ndi zwavhuḓi nga maanḓa, zwi ita uri na iwe muṋe u ḓi pfha uri wo huliswa nga maanḓa u kona u phulusa vhutshilo ha muthu u khomboni ya mulilo.

Nṋe ndi vhona uri ndeme ine i tea uri i ṱalutshedziwe ndi ya uri vhabebi kha vha vhe tsini na vhana vhavho vha pfhumbudzwa pfumbudze vhana vhavho, nga murahu ha musi vha tshi pfumbudziwa nga munwe muthu. Vha ḓivhe vhukonḓi ha ṅwana wavho, vha ḓivhe vhushaka vhune ṅwana wavho a kho vha naho na muthu ane avha nae. Vhaḓivhe na zwa uri ṅwana wavho u kho shumisa dzikhondomo na, na zwa uri ṅwana wavho ha khou vha na vhudzekani ho kalulaho na, hune hanga muthithisa siani ḽa pfunzo kana a ḓihwala zwi songo tea.

Nṋe ndi vhona uri masiandaitwa ndi uri muthu oyo a fhedzisele a tshi khou gonya miri, kana a tshi kho ri a tshi khou ḓiwana o ḓihwala ndi one masiandoitwa muhulwanesa ane muthu a dzhi dzilafho ḽawe nga tshifhinga. Ngauri vhuteamiṱa vhu funa uri vhashume mara arali muthu a songo dzhia dzilafho nga tshifhinga zwi ita uri na philisi dzine a khou nwa dzi sivhe na maanḓa, a kona uri a ḓi wane o ḓihwala.

Mulaedza nṋe nda rumela nga fulo heḽo ndi ḽa uri, nga fulo ḽa November ndi ḽa uri, ri a ri lwele pfanelo dza u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe, ende ri farane zwavhuḓi ri hu vhe na u ṱhogomelana ha muthu muṅwe na muṅwe. U sa vha na ndavha zwi ita uri ṅwaha na ṅwaha ri lozwe matshilo a vhathu nga u ya nga u fhambana nnḓa ḽifhasi, nṋe ndi vhona uri fulo heḽo ḽi kho u shuma nga maanḓa ḽi kho thusa nga maanḓa kha ḽe kha shango ḽa fhano Afurika Tshipembe.

Ee nṋe na vhamuṱa wanga roṱhe ro nanga u hayela. Mbuno khulwane ya u haelwa yo vha ya uri ri khou nyanga u ḓi tsireledza khathihi na u tsireledza vhaṅwe vhathu, khathihi na u thivhela u phaḓalala ha tshitzhili. Ndi vhona uri rovha rikho nyaga nori ri muṅwe na muṅwe a vhofholowe vhathu vha tshimbile vha ya hune vha funa vho vhofholowa, u hayela ho thusa nga maanḓa ri khou pfha ro shuma ende ro tshimbila zwa vhu.

Nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme u ṱavhanya wa u vhona tsumbadwadze ngauri zwi ita uri hu ṱavhanye wane dzilafho nga tshifhinga, zwine zwa amba uri tsumbadwadze dza COVID-19 dzi a ṱavhanya ngori ndi vhulwadze a shishi nahone uri khombo nga maanḓa, zwine zwa amba uri na na tsumba dzwadze dza hone dzi tea uri dzi ṱavhanye dzi ḓi vhonadze nahone dzi dzhielwe nṱha dzi ṱavhanye dzi thivheliwe.

Nyimelo heyi i kwama dzi ambuḽentse nga nḓila isi ya vhuḓi nga uri, vhathu vha ya founa vha tshi khou vhaisala lwa shishi ambuḽentse ya balelwa u swika, zwine zwa vhanga u lozwea ha matshilo a vhathu ndi vhona uri a si nyimele yavhuḓi na luthihi. Vhathu a vha dzule fhethu hune ha vha na bada hune a swikelela bada ndi vhona muvhuso navho u fanela uri u shume zwavhuḓi u tshi khou itela vhathu bada wa afho hune ambuḽentse a i swiki hone zwi no nga u khura bada nga tshifhinga.

Miṅwahani yo fhiraho rovha na zwiwo zwinzhi zwa u tsela fhasi ha dzi ambuḽentse dzi kiḽiniki khathihi na zwibadela, hezwi ndi nga murahu ha musi vhunzhi ha vhathu vha vha tshi founa hu tshi wanala uri ahuna ambuḽentse, ambuḽentse dzi kho shotha a tshi kho kona u lingana kana u swikelela tshi tshavha tshoṱhe, zwine zwa amba uri yo o vha asi mafhungo a vhuḓi o shotha nga dziambulentse.

Science na Thekinoḽodzhi dzo landwa tshidele fhano Afrika Tshipembe, u wana mushonga wa u kona u hayela COVID-19 nṋe ndi vhona uri vho thusa nga maanḓa vho phulusa lushaka kha u wana muhayelo hoyo nga tshifhinga nga tshifhinga tshine a thi fhedzi mbilu. Ndi vhona uri zwo thusa nga maanḓa ha dovha na u lozwea ha matshilo manzhi arali zwavha zwi songo ralo mara ri livhuwa vho vhasaintsi na Thekinoḽodzhi vho u kona u kono u wana muhayelo nga tshifhinga tshisa fhedzi mbilu.

Tshumelo ya dziambuḽentse kha vhupo nda dzula hone zwa zwino ndi nga amba uri i khou fhulufhedzea nga nḓila i akhamadzaho, u bva tshe ha ḓiswa dzi ambuḽentse ntswa, ambuḽentse dzo no vha hone nga vhunzhi wa a founa kana wa founela zwenezwo hu na tshiwo tsha shishi dzi swika nga tshifhinga tshine a tshi fhedzi mbilu zwine zwa kho amba nyaluwo siyani ḽa mutakalo siyani ḽa dzi ambuḽentse khathihi na mvelaphanḓa ine a khou i vhona riri ndi zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwine zwa nga ita u khwinisa mapa wa GPS ndi uri, hu vhe na thimu kana vhathu vhane vha ḓo kona uyo u dzhena miḓi na miḓanane vha tshi kona u sedza uri ndi vhupo vhufhio vhune ha kona u swikelela hoyo maba, mapa wa GPS nahone ndi vhupo vhune a vhu ho mulayoni vhune vhu tea uri vhu bvisiwe kha mapa wa GPS, ndi vhona uri zwi nga thusa nga maanḓa uri hu vhe na u leluwa a zwithu kha mapa washu wa GPS.

Nṋe ndi vhona uri zwikimu zwa u nea zwiḽiwa zwikoloni zwi kho thusa nga maanḓa na kha nyaluwo ya pfunzo na kha nyaluwo ya vhana, asi vhoṱhe vha na vhana vha kona u swikelela zwiḽiwa zwikoloni na miṱa a fha zwikoloni a i lingani. Ndi vhona uri muvhuso u kho ita zwo teaho, uri ṅwana muṅwe na muṅwe a kone u ḓiwana vho a tshikoloni a tshi khou ḽa u lingana ndi vhona uri ri kho thusa nga maanḓa na kha nyaluwo ya pfunzo vha na ṅwana muṅwe na muṅwe u kona u ḽa a ya a funziwa zwavhuḓi nga maanḓa zwa dzhena, zwikimu hezwi zwi kho thusa nga maanḓa na tshumelo dzikiḽasini.

Ndi zwandeme nga maanḓa u gudisa vhana zwa vhuholefhali na zwa uri ndi zwa ndeme kha kha vhagudiswa ngauri a ri ḓivhi ḽa matshelo a ri ḓivhi uri ndi nnyi ane matshelo a nga ḓi vuwa a muholefhali a funa uri vha gudisiwe u ḓi ṱhogomela u ḓi ṱanganedza arali ha sokou itea havha na tshiwo tshine vha ḓi wana muhu mugudiswa a o holefhala. Zwi amba uri vha ḓo teya uri vha ḓi tanganedze nga kha nḓivho ine vha ḓovha vho i wana zwikoloni kana kha vhadededzi.

Tshenzhemo yanga ndi ya uri, ambuḽentse zwa zwino no vha na u khwinisea zwavhuḓi nga maanḓa i dzhiela malwadze nṱha nga nḓila ine vha uri ndi a vhuḓi, u ya founa wa wana phindulo nga tshifhinga tshi sa fhedze mbilu zwine zwa kho amba uri hu na nyaluwo ya vhuḓi hu na u dzhiela nṱha ha vhalwadze nga tshifhinga, ndi zwine zwa tamba uri ndi zwa a vhuḓi nga maanḓa kha vhupo ha hashu ambuḽentse dzi kone u swika nga tshifhinga dza ṱhaṱhuvha muholefhali kana muthu honoyo ane a vha uri u kha tshiimo tsha shishi.

Malwadze ma hulwane a katela vhulwadze ha tb kana vhulwadze ha mafhafhu kha mishumo i nonga mi maini. Zwi amba uri malwadze na dzi khentsa dzi kwama nga mannḓa vhathu vhane vho vhuya vha shuma kale mi maini vha tshi fhedza u shuma vha fariwa nga malwadze ane a dzhia tshifhinga tshilapfu a sa fholi, ndi vhona uri a funa uri hu tandululwa nga nḓila ya uri malwadze a ya kha hu vhe na tshikimu tshine tsha kono u thusa vhathu vhane vho wana malwadze mishumoni ngo vha livhisa, ngo vha ṋea dzilafho nga tshifhinga, zwoṱhe zwi shumiswa zwine vha nga kona u zwi shumiswa uri vhulwadze vhangwaho nga mishumo kana nga mi maini vhu kono u ṱavhanya u tandulula.

Khwiniso ine yavha hone ndi uri zwibadela, vho, dzi kiḽiniki, zwikoloni, hoṱhe hune ha vho uri ndi kha mihasho ya muvhuso a u vhe na fhethu ho khetheaho hune vhaholefhali vha tshimbila hone ho tsireledzeaho hunga vha dzi badani havha na fhethu hune vhaholefhali vha kona u tshimbila vha vhofholowa, hungavha hoṱhe hune ha vho uri vhaholefhali vha wanala hone a hu vhe na khwiniso ya kha dzi nonga fhethu hune wheel chair ya kona u tshimbila mi mmbeteni hu vha hu vhe fhethu hune ho tsireledzea for u itela uri vhaholefhali vha ḓi pfe vho ṱanganedzei tshi tshavhani.

Thikhedzo ine yanga vha hone ndi u tikedza vhana tshifhinga tshoṱhe u dzhia dzilafho nga tshifhinga, u ḓi ṱhogomela kha ṱhihi no vha ṱuṱuwedza tshifhinga tshoṱhe nga kufarelwe kwa mavhadzi tshifhinga tshilapfu, nahone vha nga kona hani u dzula vha na mivhili yo takalaho tshifhinga tshoṱhe. Vhanna ndi vhathu vhane vha kona nga maanḓa u pfesesa uri pfunzo i ngavha yone ya ndeme u vha vhudza uri vha dzhie mishonga nga tshifhinga nahone vha kona hani u ḓi tsireledza kha malwadze a tshifhinga tshilapfu uri asi kone u pfhukela kha vhaṅwe vhathu vho no hanefho mu.

Ngade i nga kona u ṋea vhathu mphire miroho mitete nga u dzhia vhagudiswa vhane vhakho u kundelwa zwa vhulimi vha tshiya vha tshi ita dzi practical, khathihi na u kona hafhu u u shumisa lwa u bindulu i bindulisa. Ngade ya tshikolo i nga kona u funza vhagudiswa kulimele kwa miroho khathihi na kufarelwe kwa miroho, ya dovha hafhu a kona ha u bvisa miroho mitete ine ya nga kona u thusa tshikoloni.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko i kha zwibadela zwi ita uri hu vhe na ndozwo siani ḽa u lozwa vhalwadze. Nga khathihi fhedzi hu vhe na khakhathi ine ya vha hone musi hu na ṱhahelelo ya mishonga, ṱhahelelo ya mimbete ine ya vha uri yo lingana vhalwadze.

Vhuponi ha hashu ndi vhuponi ha mahayani nga mannḓa nṋe ndi vhona zwo leluwa ngori asi vhupo vhune ho ḓala nga maanḓa, ndi vhupo vhune vhathu vha hone vho phaḓalala ende vha dzhiela nṱha nga maanḓa mutakalo nahone vha dzhia dzilafho nga tshifhinga na kiḽiniki vha ya nga tshifhinga u dzhia dzilafho ḽavho.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vha tea uri vha ṱavhanye vha ripote kha vha muhasho wa zwa mutakalo nga u ṱavhanya ngauri ndi dzilafho ḽine ḽi nyagiwa ḓuvha na ḓuvha. Zwine zwa amba uri vha fanela uri vha ṱavhanye vha zwi ripote kha vhathu vho teaho vha ṱavhanye vha zwi lugise philisi hedzo dzi vhuye hone Mankweng nga u ṱavhanya.

Kiḽiniki ya nga tsini ya ngavha na thaidzo ya vala zwine zwa amba uri i vha khaedu khulwanesa kha vhalwadze vha shishi, zwine zwa amba uri vha tea uri vha to rumeliwa kha vhuongelo ha kule zwine zwa vhea vhutshilo havho khomboni kana nga kha higher risk ine ya ita uri vha nga ḓi lovha musi vhe nḓilani vha tshi kho ḓi enda nga tshiendedzi.

Mishonga ya ndeme ya nga swika hune ya fhela zwi ḓo kwama nga mannḓa vhalwadze vha shishi vhane vha ḓa hanefho tshifhinga tshoṱhe. Zwine zwa amba uri vhutshilo havho vhu vha vhu songo tsha tsireledzea kana vhu vha vhu songo tsha ḓisendeka kha mishonga iyo, zwine zwa amba uri hu ḓo tea uri hu vhe na u ripotiwa nga uri mishonga yo fhela nga tshipidi nga u ṱavhanya uri i kone u vhuya afho fhethu.

Ndi vhona uri hu tea u thomiwa khou vha na ngudo yo nga ho u funza vhaaluwa khathihi na vhaholefhali nga vhuṱhogwa ha u dzhia dzilafho nga tshifhinga, khathihi na masiandaitwa a u sa nyaga u dzhia dzilafho nga tshifhinga khathihi na u ṱhogomela mitakalo yavho.

Nṋe ndi vhona uri u funa uri vhathu vha nga maanḓa vha sedzese kha vhaaluwa na vhaholefhali nga nḓila ine vha kho dzhia ngayo dzilafho, huvhe na nḓivho ine vha kovhekanywa navho uri dzilafho dzi i dzhiisiwa hani nahone nga tshifhinga ḓe. Hu funa u vha na nḓivho ine vha kovhekanyiwa uri vha kone u ḓivha zwifhinga zwa u dzhia dzilafho nahone vha ṱhogomelisa hani mivhili yavho khathihi na mitakalo yavho.

Ndi nga mu vhudza uri mutakalo ndi wa ndeme nga maanḓa nahone mutakalo u tea uri u ṱhogomeliwa u fhirisa tshithu tshiṅwe na tshiṅwe, mutakalo u bva phanḓa na musi muthu ana vhulwadze u fana uri a dzhie dzilafho nga tshifhinga a sa iti thisi.

Nṋe ndi nga to mu eletshedza uri, a ḓiṱhogomele tshifhinga tshoṱhe a dzhie dzilafho nga tshifhinga asa fheli mbilu ngauri mutakalo ndi wa ndeme mutakalo u bva phanḓa. Ndi nga to mu vhudza uri a songo fhela mbilu siani ḽa mutakalo wawe kha dzule a tshi diṱhogomela kha zwoṱhe zwine aita zwone.

Ndi nga katela uri u funa uvha na vhathu vhane vha shumana na vhathu vhane vha vha kha vhulwadze ha shishi, khathihi na vhathu vhane vha ḓo tea uri vha ḓi sendeke kha u shumana na vhathu vhane vho ḓa vha khou vhaisala loto huvhala, khathihi na vhathu vhane vha ḓovha vha kho shumana na zwithu zwine zwa nga u ṱhogomela vhalwadze vhoṱhe nga tshifhinga.

Zwine vha nga ita zwone ndi u kiḽina kana u kulumaga maongelo khathihi na na dzi kiḽiniki, ndi u ḓa vha tshi ṱhogomela vhaaluwa kana vhalwadze vho ḓaho hanefho. Vhalwadze vhoṱhe vha mihumbulo khathihi no vhona uri tshibadela tshenetsho tshi khou tevhedza maga one one oṱhe a mutakalo nga tshifhinga nahone dzilafho ḽi kho bva zwo tea hu kho ahuna u tswiwa ha dzilafho.

Ndi nga ita uri hu vhe na thimu kana tshigwada tshine tsha ḓo vha tshi kho shumana na na u vhona uri vhathu vhoṱhe vha kho u ṱhogomeliwa vha khou wana dzilafho nga tshifhinga, nahone vhathu vhoṱhe vha khou fariwa u lingana vhupo honovho vhu khou kulumagiwa zwavhuḓi ahuna u sokou laṱwakanya mathukhwi hoṱhe hoṱhe, nahone a huna vhathu vhane vha khou shera zwithu zwine zwa fana na dzi dzhekiseni.

Ndi nga to livhuwa nga maanḓa maanḓa vhadzulapo vhane vho ḓi imisela u shumela lushaka khathihi na murangaphanḓa wa lushaka ane avha vhamusanda uri vha khou thusa nga maanḓa lushaka siani ḽa mutakalo, nahone mutakalo u khou dzhielwa nṱha kha tshitshavha.

Nṋe ndi vhona uri hu tea uri wo vhudzwe minister uri mutakalo a u vhe wa ndeme tshumelo a dzie vhathuni tshumelo dza shishi dzi tea uri hu thomiwe ngadzo muthu muṅwe na muṅwe a wane dzilafho ḽine ḽa lingana. Na ḽa muthu muṅwe na muṅwe nahone muthu muṅwe na muṅwe a vhe na pfhanelo ino nga ya maongeloni a nnyi na nnyi a wana dzilafho ḽa nṱha.

Ndi nga tovha ṋea ngeletshedzo ya uri mutakalo wa vhathu a wu dzhiele nṱha hu ṱhonifhiwe na tshirunzi tsha kiḽiniki. Nahone muṅwe na muṅwe a fariwe u lingana hu songo vha na u ṱalulana nga lukanda kana nga na tshelede, zwi amba uri muṅwe na muṅwe kha fariwe u lingana kiḽiniki iṅwe na iṅwe.

Ndi nga to vhudza murangaphanḓa wa mutakalo uri mutakalo wa vhathu a u vhe wone woṱhe une wa dzhielwa nṱha nahone muthu muṅwe na muṅwe kha fariwe u lingana sa muthu muṅwe na muṅwe, nahone hu vhe na u ṱhonifhiwa ha vhalwadze musi vha tshi ya maongeloni.

Ndi khwine u lindela vha thusothanzi kana vha ambuḽentse vha tshi swike ngauri ndi vhone vho pfhumbudzwaho kufarele kwa muthu u swika a tshi dzhena nga nga vothi ḽa vhuongelo. Ndi vhona uri hu funa uri hu imelwe vha ambuḽentse u fhirisa u to nyaga goloi ya nga tsini, mutakalo wa muthu a u dzhielwe nṱha khathihi na u dzhiela nṱha muthu ane a khou muhwala zwine zwa amba uri ambuḽentse ndi yone ine yavha uri ndi a vhuṱhongwa.

Kiḽiniki kana ha fhela muḓagasi kana vha fhelelwa nga maḓi vha fanela uri vha ime na zwezwo ngauri ndi zwithu zwine vha zwi shumisa ḓuvha liṅwe na liṅwe maḓi na muḓagasi. Zwi amba uri zwi shuma kiḽiniki zwi shumela vhalwadze ḓuvha liṅwe na liṅwe na liṅwe maḓi na muḓagasi.

U tea uri a rumelwe kha zwibadela zwa tsini uri a kone u rumelwa kha vhuongelo ha muhumbulo nga tshipidi nga u ṱavhanya, zwine zwa amba uri hu fanela uri u afhiwe liṅwalo ḽi ṱuwe a ṱuwe nga goloi kana ambuḽentse a isiwe hune a ḓowana hone thuso nga u ṱavhanya.

U tea uri hu vhidzwe vha ambuḽentse vha ambuḽentse vha ḓe vha mu dzhie vha muise vhuongeloni ha tsini, u bva hanefho hu kone u vhidziwa mashaka awe a ḓe a muvhona avhe na vhuṱanzi uri ndi ene na ane avha kha khombo iyo.

Insulin i na i na thaidzo nga maanḓa kha muthu ane avha na vhulwadze ha swigiri ngori i tea uvha i vhukati a i tei u gonya a i tei u tsa i fanela u dzula i vhukati yo baḽantsiwa nga nḓila ine yavha uri ndi ya vhuḓi nga mishonga yo teaho.

Nṋe ndi vhona uri a zwo ngo tea uri vhalwadze vha fole miḽaini mihuluhulu vhuongeloni ngauri zwi sia vhaṅwe vha tshi khou ri sia vha kha miduba. Vhaṅwe malwadze a tshi ṋaṋa vha kha miduba yeneyo zwine zwa amba uri zwi sia zwi si tshavha zwavhuḓi kha vhalwadze musi vho fara vho foḽa miduba mihuluhulu.

Ipfi mutakalo zwi amba dakalo misi yoṱhe zwine zwa amba u dzula wo takala misi yoṱhe.

Nṋe ndi vhona uri mishonga i tea uri i ṋetshedziwe nga nḓila ine ya vho uri ndi yavhuḓi kha vhuongelo ha muvhuso, nahone u funa uri i kone u swikelelwa nga nnyi na nnyi kha vhuongelo ha muvhuso.

Lwendo lwa sialala lu tshiya huṅwe lu a laṱedza vhathu u ya dzi kiḽiniki lwa dovha hafhu lu tshiṅwe tshifhinga lwa thusa vhathu u dzhia dzilafho dzavho nga tshifhinga.

Nṋe ndi vhona uri magavhelo ayo a thusa nga maanḓa a kho thusa vhathu siani ḽa u renga zwiḽiwa, siani ḽau nga sika nga nḓala, khathihi na nga sia ḽine vha nga kona u ḓiṱhogomela siani ḽa mitakalo yavho kana u ṱhogomela miṱa yavho, vha kona uri u renga na dzilafho ḽa nnyi na nnyi nga magavhelo ayo.

Mililo iyo tshiṅwe tshifhinga i vha yo vhangwa nga vhathu kana yo vhangwa nga u swa nga ḓuvha nga ḓaka kana mahatsi o swa nga ḓuvha kana nga nga matombo a tshi u thathaba musi ḓuvha ḽi kho fhisa nga ma.

Kanzhi kanzhi u wana hu tshi khou vha na usa tevhedziwa ha maitele one one a u ṱhogomela vhayeni musi zwi tshi ḓa zwibadela. Hune wa wana ho ḓala mara husi kho ṱhogomelwa vhathu nga tshifhinga.